Kula maxesha ke iye ibe nzima into yoba ukwazi ukhuthaza umntana wakho ngoba kaloku seyisisiqhelo ngoku intoba akwazi uhlala kwiinto ze-electronic adlale ngazo kunoba umntu ahambe ayokhaba ibhola phandle okanye umntu adlale ugqaphu, okanye umntu ahambe ayobaleka. Akasaziboni ngoku naye ukuba uyasindwa ngumzimba okanye umzimba wakhe akamelubanga ungakaya kulaa eyiji. Ngoku umntu funeka ke ngoku wena ungumzali uqale ke ngoku ukuba uintrodyuse le nto yokuba ngoku sizawuba ngabantu abahamba bayobaleka. Siyajoga, ngoku siyakwazi uzilungisa imizimba yethu, ukwenzele sizozithanda nathi sizokwazi uzibuka, sifaneleke. Iye ibe yinto yoba funeka iqale ngomzali, ukuze nomntana azokwazi uyibona, ukwazi ukuxutha nezinto badlala ngazo.

Maxa amaninzi xa ungumntana odlala imidlalo uye umqeqeshi weqembu lenu akwazi uthetha nani, aniqondisise ukuba kukho amaxesha apho sizawukwazi ukubhiyoza, sibhiyozele ukuba siphumelele. Kukho amaxesha sizawulila kube buhlungu ngoba asiphumelelanga. Ngoku funeka thina sizikhuthaze, sikwazi uzenza samkele iziphumo ngeziphumo kwimidlalo yethu. Ngoko iba yinto yoba niyabonisana, niyakhana kwaye niyaphuhlisana.

Umdlalo webhola yamanina kweli lizwe ngoku izinga labo liphezulu, kwaye ibingase nabantwana abazayo abanomdla kulo mdlalo bakwazi ubona uba nabo bangakwazi ukuphumelela. Nabo bangakwazi uba nento yochitha ixesha labo kuyo baye bayithande ngoba akungomdlalo wodwa, ukuba sikwazi udibanisa abantu abathanda lo mdlalo, abanqwenela uphumelela kulo mdlalo, kwaye bakwazi ukubambana, baxhasane kuzo zonke izinto abazenzayo, kuze kuzophumelela iqembu eli labo. Ngoko ibingase sikwazi ulibetha elo khwelo livakale komanina

Ukudlala umdlalo omthandayo nomxabisileyo kuye kukwazi ukubhilda i-self esteem e-healthy, ephilileyo kuwe ngoba xa uphaa ebaleni awunaxesha lomnye umntu ukuba uziva njani ngawe, uthini ngawe. Wena wenza le nto uyithandayo, kwaye ke ngoku bakhona abantu abaza kugxeka, babhoxe, kodwa kumntu onguye wena uye uthathe ezi ntetha zintle, ungabi naxesha lale nto imbi, ngoba uzama ubhilda uwena. Uzama uvisa wena kamandi kuyo yonke into oyenzayo. Uyenza le nto uzithembile, uziqonda nakulo mdlalo umdlalayo uba uzithembile kwaye uyamthanda.